Mokgwa oo balaola sephethephethe ba sebetsang ka ona wa nkgotsofatsa, empa nka ba kgothaletsa hore ba se ke be ba leka ho laola sephethephethe mebileng e meholo feela. Ba leke ho kena le ka hara makeishene, ba leke ho sheba hore na dikoloi tse tsamayang ka hara makeishene na ha di molaong na.

Molekane wa ka, hore re nke leeto le tlohang mo le yang America ntho ya pele eo re tlamehang re etse tlameha re etse di-passport kapa re etse hore di-passport o tsa rona di maemong a hantle. Ya bobedi tlameha re lo etsa kopo ya visa ya US. Ya boraro tlamehile ro rera leeto ka ntho e bitswang hore ke itinerary. Ya bone tlamehile re etse bonnete ba hore re ba le tekanyo ya tjhelete e lekaneng.

Heh banna, la bona leeto le le na leeto ke tlo le hopola bophelo ba ka bohle. Butle ke le qoqele la bona hoseng hwa leeto ke ile ka fihla airport ka nako, ka fihla se ke kganya hobane ne ke tseba hore ke ya kae, ke ya sefofane sa first class. Elare ha ke fihla mo le hee airport ba ile ba ntshwara, ba nkisa ka mo la ka VIP first class. Banna ha ke fihla ka moo dijo tsa maemo a hodimo banna bo di-sushi, banna bo steak, hei ha o fihla ka moo o kopana le di-drink ka mefutafuta wena champagne, wena juice, wena cappuccino, monna sefofane ka bo sona ha ke sa batla ho bua.

Monna kea bona hore tekesi ya hao tlamehile e palangwise bapalangwa ba leshome le metso e mehlano, empa wena o na le bapalangwang ba leshome le metso e supileng. Jwale ke kopa o theohe monghadi o mphe license ke bona hore na license ya hao e ntse le maemong a hantle, mme ke kopa o mphe le permit eo o renkang ka yona, mme ho tloha mona ena tekesi ha e sa tsamaya monghadi, re o fa tekete ebile ra e kwalla.

Nna nka kgetha ho reka tekesi, hobane tekesi ke e ngwe ya dikgwebo eo e nang le tjhelete, hobane ha o ka thola wa sheba batho ba dula ba tsoha ho hoseng, ba theohela, bana ba dula ba tsoha hoseng ba ya sekolong, mme hore batho ba theohele le bana ba ye sekolong, ba hloka ditekesi hore ba fihle moo ba yang teng.

Heh ntate o ke ke be wa njwetsa hore tekete ena e ke rekileng e se e sebeditse. Tekete ena ke e rekile online, ke e rekile mona app-ong ya ka ya banka. Tekete ena ke e rekile matsatsi a supileng pele ho leeto lena la ka, mme tekete e ke e rekile ka tjhelete e ngata haholo ntate. Nke ke be ka dumela hore tekete ena e sebedisitswe ene ke kopa ho bua le manager-a.

Di-rickshaw, di bapala karolo e kgolo haholo ho bahahlaodi lefatsheng la Durban, hobane di kgahla bahahlaodi ba bangata haholo. Ha o bona rickshaw e toswa ke motho, mme e sa tsamaye ka motjhini e sena technology ho yona.

Nna ho ya ka nna motho ya tlamehang ho laola ditekesi, ditsela le bapalami ke mmuso, hobane ditsela tsohle tsa Afrika Borwa mona di laolwa ebile di lokiswa ke mmuso, mme mmuso ha e le ona o laolang ditekesi o ke ke be wa re tekesi difeng di tsamaye kae, jwang, neng, mmuso o tla fa ditekesi kaofela ditsela tse lekaneng.

Ha ke ne ke le mokganni wa Uber kapa yena wa Bolt, mme ke palamisitse motho, ha ke fihla moo a yang a ba re hana tjhelete. Nka notlela mamati, mme ka kganna ka leba seteisheneng sa mapolesa ho ilo mo report-a le ho mo tshwarisa.

Ke kile ka palama tekesi e tletseng ha bohloko ho tloha mosebetsing ho tla lapeng moo ke dulang teng. Ho palama tekesi e tletseng haholo ha e kgotsofatse ho hang, hobane o patala tjhelete e felletseng empa wena o dutse ha bohloko, o fihla hae mona mmele o le bohloko, o kgathetse ke tekesi.

Batho ba heso, ka ho ba ke a bona ho le ba tlo kena ka hare inyathi ke bona e ka re le emetse quantum, bothata ke hore quantum e ke ke be ya palamisa batho pele ho inyathi, tlamehile inyathi e tlale pele ka mora moo quantum e tla palamisa batho. Jwale ha ke bone molemo wa hore le eme mona le se ka batla ho palama nyathi.